Mohatsaka, hoba le tjhelete o ka kgonang ho e sebedisa ya hao ha e fela. E tholahalang bonolo ho feta ha o adima mokitlane ebile ele fatshe ka ditjeho le ho feta mokitlana. Ho molemo ebile ho boloka nako. Ka kgwedi re ka sebedisa ho ya ka mokgwa oo re hlokang ka teng kgweding eo. Ho qoba ho e sebedisa kaofela ka nako ele nngwe ka kgwedi ele nngwe. Ha re hloka ntho, e bitsa ho feta tjhelete eo re nang le yona ka nako eo overdraft, e ka re thusa re e fumane ntle le ho tlontlolleha.

Mofuta wa tax-free savings account, ke mofuta wa banka ya ho boloka e sa kenyeng tax-e. Ha o patale tax-e ha o kenya tjhelete le ha o ntsha tjhelete. O ka kenya wa ba wa ntsha tjhelete, ha ono otlwa ke banka ka ditjeho tse kenelletseng. Empa o behetswe hore o kenye ha kae ho account-o ena. Mme ha o hloleha ho kenya ho ya ka mokgwa oo, o tlo lefa ditjeho ho patala ho tlola molao.

Ke motho ya phethahatsang ditshepiso tsa ka ho ya ka moo ke itlammeng ka teng ho boloka ya ka tshepiso. Empa ka nako tse ding, tsela e kenyang tjhelete e ke e senyehe mohlala, mosebetsi o fele. Le ha hole jwalo, hobane ke entse tshepiso ya ho lefa sekoloto sa ka, ha ke dule feela. Ke nka lengolo le bontshang hore ka madimabe mosebetsi o fedile, mme ke tla tswella ho lefa hape hanghang ha ke fumana o mong hore ba ska nkenya dibukeng tse mpe tsa batho ba sa lefeng dikoloto tsa bona.

Batho ba bang ha ba e batle ebile ba bona ba sa e hloke. Empa ha ho ka etsahala hore koloi e lahlehe, e utsuwe, e otlwe ke lehadima, e robehe. Motho ha o dule ona le tjhelete e dutseng feela e emetseng mabaka a tshwanang le ana. Ha o nkile insurance, ona le bonnete ba hore e tla lefa mme o fumane koloi hape kapa e patalle hore e lokiswe. Mme ha o be le kgatello ya maikutlo hore o tlo sokola ka koloi empa o ba le kgotso pelong o tseba hore o bolokehile nakong ya tsietsi.

Haholoholo nka hafola diperesente tsa madinyana hoba di batla di le hodimo haholo. Nka fetola dipotso tse ngata tseo ba di botsang batho le melao ya batho ba dumelletsweng ho adingwa tjhelete ke dibanka. Hona ho ka diya dikgwebo tse seng molaong tse adimanang ka tjhelete makeisheneng ka diphallelo tse hodimo haholo tsa madinyane ha o kgutlisa sekoloto. Mme dibanka ekaba tsona feela kapa tsona boholo tse adimanang ka tjhelete, mme batho ba bolokehe, ba tsebiswe ka tshebediso le ho kgutlisa ha dikoloto.

Ha motho a ba le account-o ya banka, e ba di, e ba le ditefello hore e sebetse. Ke yona tsela eo banka jwalo ka kgwebo e etsang tjhelete ka teng. Mme ha ebe o le motho ya seng a sa batle ditshebeletso kapa ya seng a sa hloke ditshebeletso tsa banka. Ho molemo hore o ye bankeng, o ba hlalosetse, ba e kwale hore o ska ba le ditjeho tse ntseng di phaella ebile di nyoloha kgwedi le kgwedi.

Ke founa ke sa thaba hohang. Hona le phoso e etsahetseng ka tjhelete ya ka. Ho nkuwe tjhelete e ngata ho feta eo tlamehileng e nkuwe. Ha ke utlwisisi phoso e tjena e etsuwa jwang? Nna ka nako ena kaofela ke ipolella hore ke sebetsana le batho be eleng horeng ba tseba taba tsa bona ha e tla kgwebong ena ya insurance. Nnete ke hore nkeke ka thaba hore ke sebetse le batho ba tjenana eleng hore ba hloleha ho etsa taba tsa bona hantle. Ha ebe ka nnete le ka e pheta phoso e tjenana, ke tlo tlameha ho isa kgwebo ya ka bathong ba bang ba insurance. Ha ke a thaba hohang. Ke kopa le lokise phoso ya lona, mme le se hlole le e phetha.